Xana ndifuna ubukela imuvi kunye nabahlobo siye sijonge imali esinayo sithelekise nexabiso lokungena kwi-cinema nemali esizayidinga ukuthenga izineks. Xa isonela imali for yonke loo nto siye siye kwi-cinema kodwa ukuba sibone uba iza kushota, siye sihlale ekhaya ze sizithengele izineks ngale mali yokuya kwi-cinema.

Ukuba indawo ahlala kuyo inefayibha, ndimcebisa ukuba afake iWi-Fi yasekhaya. Yona izinzile iyakhawuleza kwaye iyamelana nomsebenzi wexesha elide. Ukuba akukho fayibha ke angathenga angathenga iMiFi router, noko nayona iyalandela emveni kweWi-Fi yasekhaya. Ukuba akanayo imali angabe esebenzisa i-hotspot yona ke iza kumnceda nje ukuba abe neWi-Fi.

Ukuba i-smartphone zinganyamalala imini yonke loo nto ingathetha ukuba andinothetha nabantu endiqhele uthetha nabo. Loo nto ibangelwa kukuba bakude kwaye andinayo enye indlela yokubafumana ngaphandle kokusebenzisa i-smartphone. Okwesibini ithetha ukuthi loo nto ubana mna ndizawuhlala endlini ndibhoreke kuba ndiyoyika ukudibana nabantu. Umntu kuba ngaske ndiqale ndithethe naye kwi-smartphone before sibe siyadibana sikwazi ukuthetha ndonwabe ndikhululeke naye.

Abantu abaninzi abadala baqhele unomathotholo kwaye ke unomathotholo ufumaneka simahla kwaye lula. Kwathina silulutsha siyakwazi ukusebenzisa iifowuni zethu singene kunomathotholo simamele, into ethetha ukuthi unomathotholo uyafikeleleka. Kungoko ke kukhawuleza ukusa iindaba ngawo eluntwini kuba wonke umntu uyakwazi ukufikelela kuwo kwaye akukho mntu unokhalaza ngoba andinamali okanye andidishwa ngento ethile kuba ke unomathotholo uyafumaneka ngeentlobo ngeentlobo. Ungamfumana efowunini yakho ungahamba uyothenga i-wireless radio eshophu kodwa ke uyafumaneka nje, easily accessible.

Uninzi lwamaphephandaba luyathengiswa kwaye ezi ndaba zikumaphephandaba ziyafumaneka ezifowunini ngexabiso eliphantsi. Umzekelo umntu angangena kwifowuni yakhe kwi-intanethi asebenzise less than two megabytes. I-two megabytes doesnt even cost i-two rand, nto leyo ethi usebenzise ixesha elifutshane waze wasebenzisa imali encinci ukufumana iindaba ezifanayo neziya ebezozifumana kwiphephandaba elithengiswa nge-fifteen rand. Yiyo loo nto ke abantu baye bangabasiboni isidingo sokuthenga iphephandaba babe benazo iifowuni kwaye le nto beyifumana kwiifowuni ngexesha elifutshane, kwaye nangemali encinci.